Ku antswisa ku amukeriwa ka swakudya leswi nga na rihanyo xikolo xi nga katsa swichudeni eka ku pulana menu ku nyikela dyondzo ya swakudya ni ku tlakusa tindlela leti nga na rihanyo, va nga tlhela va nghenisa swihlawulekisi leswitshwa ha ka tsongotsongo va nyika ku hambana na ku tiyisisa leswaku swakudya swilulamisiwa no nyikeriwa hi ndlela yo tsakisa kumbe ndlela yo navetisa. Ku katsa swichudeni na ku endla swihlawulekisi swa rihanyo leswi tsakisaka swi nga va khutaza ku ringeta swakudya leswintshwa.

Ndzi ta titwa ndzi ri na gome lerikulu ku lahlekeriwa na ku xengiwa, ku yisiwa eka nhlayiso wa le kaya kumbe kaya ra vanhu lavakulu swi ta ndzi endla ndzi titwa onge ndzi lahlekeriwa hi ku tiyimela na ntshunxeko wa mina, a ndzi ta vilela hi ku hambanisiwa na varhandziwa va mina xikan'we na ndhawu leyi ndzi yi toloveleke naswona ndzi chava leswaku ndzi ta khomiwa tanihi ndzhwalo ematshan'wini ya xirho xa ndyangu, miehleketo yo ti tshega hi vanhu lava ndzi nga va tiviku hi khatalelo ya siku na siku yi ta ni endla ndzi titwa onge ndzi lahlekeriwa hi xindzhuti xa mina.

Ndzi vona onge mfumo wu nga hunguta ndzhwalo eka vaongori va le makaya hi ku engetela mali ya switirhisiwa swa nhlayiso wa rihanyo, ku thola vatirhi vo tala va swa vu tshunguri na ku tirhisa vulawuri bya kahle bya mphakelo ku lulamisa ku pfumaleka ka miri, ku engetela kwalaho miginghiriko ya vutshunguri bya le kule yi nga nyika vaongori seketelo, wa le kule na nkongomiso hambiswiritano ku tiyisisa leswaku vaongori va tirha hindlela leyinene handle ko langutela mfumo wu nga simeka ku kamberiwa ka nkarhi na nkarhi, ku nyika ndzetelo lowu ya ka mahlweni na switirhisiwa na ku tirhisa tisisitimi to veka tihlo leyi simekiweke eka thekinoloji, ku landzelerisa nhlayiso wa vavabyi na ntirho wa vaongori.

Vatswari va na xiave lexikulu eku endleni ka swiboho eka vana va vona, kambe xiboho xo yimba xi fanele ku languta timfanelo ta n'wana ku tsakela na vuyelo lebyi nga va ka kona bya nkarhi wo leha, hambileswi ku yimba ku nga ni vuyela bya rihanyo i endlelo ra vuhandzuri leri nga ni makhombo.

A ndzi voni xilaveko xa vadyuhari ku tirhisa mali ya vona ya mpfuneto ku seketela vana va vona lava kuleke na vatukulu. Mpfuneto lowu a wu kongomisiwile ku tiyisisa leswaku swilaveko swa xisekelo swa vadyuhari swa fikeleriwa, leswi vapfumelelaka ku hanya hi xindzuti hi ku kongomisa mali leyi vadyuhari va nga kavanyeteka vuhlayiseki bya vona leswi nga ha endla leswaku va nga sirheleleki hi tlhelo ra timali.

Leswaku vanhu vo tala lava nga ni gome emianakanyweni lava hi va vonaka exitarateni i vavanuna, vulavisisi byi kombisa leswaku vavanuna va tala ku va na ku pfumaleka ka makaya na timhaka ta rihanyo ra miehleketo hikwalaho ka swilo swo hambana, mimpimanyeto ya vavanuna ya ndhavuko yi nga heta vavanuna matimba ku lava mpfuno kumbe ku kombisa, mitlhaveko leswi yisaka eka timhaka ta rihanyo ra miehleketo leti nga tshunguriwangiki, vavanuna na vona va tala ku nghenela ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hindlela yo biha leswi nga nyanyisaka swiphiqo swa rihanyo ra miehleketo.

Munghana wa mina wa xinuna a titwa a tshikelelekile ndzi nga ringeta leswaku a lava mpfuno eka mutivi wa rihanyo ra mianakanyo tindhawu leti a nga tiehleketaka a fikelela ku katsa hofisi ya muongori ndhawu yo nyika ndzayo kumbe tliliniki ya miehleketo.

Xikimi xa swakudya lexi endliweke kahle xa vana xi tiyisisa leswaku va kuma nkatsakanyo lowu ringanerisiweke wa swakudya swa nkoka eka ku kula na ku kula, ku lulamisa ku pfumeleka loku ku nga va ka kona ka swakudya swihlawulekisi swi nga katsa minongonoko ya mpfuneto wa swakudya, vurimi lebyi seketeriweka hi vaaki na tibangi ta swakudya na ti .

Vavanuna lava nga yimbangiki va na khombo leri engeteleleke ra swirho swa rimbewu, nkhensa ya khwiri eka vanghana va vona va xisati ni swiphiqo swin'wana leswi fambisanaka ni vuhlayiseki bya le hansi bya swirho swa rimbewu.

Eka hina ku na ndhavuko wo femba leswi swi kongomisa eka ku susa khombo na ku tlakusa sirhelelo, maendlelo lawa ya khoma nkoka wa ndhavuko kambe ku humelela ka wona i ka munhu hi xiyexe naswona ku titshega hi ripfumelo ra munhu hi yexe hileswaku yena u tshembele eka yini.

Leswaku riqingho rin'wana na rin'wana ra xihatla ra hlamuriwa vukorhokeri bya xihatla byi nga tirhisa tisisiteme leti nga lavekeki, ku fambisa riqingho leri fambisiwaka hi AI na ku engeteriwa ka vatirhi, ku engetela kwalaho matshalatshala ya dyondzo ya mfumo ya nga hunguta ku vitaniwa loko ku nga riki ka xihatla, kasi ku hlanganisiwa ka tithekinoloji na ku hlayisiwa ka tisisiteme ya nkarhi na nkhari swi nga sivela timhaka ta xithekiniki.

ya tirha swinene eka ku yimisa ku tika, maendlelo yan'wana ya nyika mpimo wa le henhla ku tirha kahle hambiswiritano ku tirhisiwa kahle na ku nga cinci i swa nkoka swinene ku fikelela mimpimo ya le henhla.

Madokodela lama nga riki enawini ma nga ha pfumala switifiketi maendla vuhandzuri bya titliliniki leti nga tsarisiwangiku naswona ma nyikela vutshunguri lebyi nga tolovelekangiki, va nga ha tlhela va sindzisa ku hakela mali va kombisa vuswikoti byo ka byi nga ri kahle byo vulavurisana ni ku nyika mirhi leyi tlulaka mpimo, leswaku u swivona ku tiyisiseka ka tilayisense languta tinhlamuselo ta le ka inthanete ni ku kombela switifiketi, rhangisa rihanyo ni vuhlayiseki bya wena.

Edorobeni ti nyika fikelelo wa xihatla eka vukorhokeri na ku va ekusuhi swo famba swa mani na mani ku kumeka ka minkarhi hinkwayo na vukorhokeri byo hlawuleka ku hambana ni sweswo tindhawu ta le makaya tilangutana ni ku va ekusuhi lo ku nga nyawuriki swo famba swa mani na mani leswi kayivelaka tiawara leti siveriweke ni vukorhokeri bya xisekelo leswi endlaka leswaku ku va ni ku hambana eka nhlayiso wa rihanyo dyondzo ni quality ya vutomi hinkwayo.

Tanihi manana lontshwa hlayisa mirhi ya nkoka evukweni mikarhi hinkwayo vonana ni dokodela wa wena wa vana u nga se n'wi nyika murhi wihi na wihi hlayisa malebvu hi vukheta naswona u hlayisa mirhi hindlela leyi hlayisekeke leyi n'wana wa wena a nga ta ka a nga yi fikeleli.

Switlhavelo swa COVID-19 swi tikombise swi ri leswi tirhaka swinene eku siveleni ka vuvabyi lebyikulu, ku etlerisiwa exibedhlele ni rifu hambileswi switlhavelo leswi swi nga tirhiki dzana wa tiphesente, swi tshama swi ri xitirhisiwa xa nkoka eku lawuleni ka ntungu kulu ngopfungopfu loko swihlanganisiwa na swiletelo swa rihanyo ra vaaki swo fana na ku funengeta ku hambana ka vaaki na ku tshama u ri karhi u tiva switsundzuxa swa switlhavelo.

Vatirhi va swa rihanyo va nga tirhisana na vaongori va ndhavuko hi ku simeka vuhlanganisi lebyi pfulekeke, ku kombisa xichava na ntwelavusiwana na ku tirhisana eka ku rhumeriwa ka vavabyi va nga tlhela vadyondzisa vaongori va ndhavuko eka maendlele ya vutshunguri bya manguva lawa na ku letela vatirhi va swa rihanyo eka vuswikoti bya ndhavuko na maendlelo ya ndhavuko yo horisa.

Tanihi dokodela wa wena ndzi ku khutaza leswaku u rhangisa vuhlayiseki bya wena ni endla pulana ya vuhlayiseki, hlayisa matsalwa ya nkoka na ku lava mpfuneto hi ku tirhisa nomboro ya riqingho ya rixaka ra madzolonga ya le kaya kambe mintlawa ya nseketelo wa laha kaya, tsundzuka u fanele hi mpfuno na seketelo naswona ndzi laha ku ta nyika vukorhokeri bya swa vutshunguri na seketelo wa swa mitlhaveko.

Leswi endlaka leswaku vanhu va tsutsuma endzhaku ko katseka eka mhangu ya movha xivangelo ku nga va ku ri ku baleka milandzu leyi vasukeke va yi endlile naswona va nga fambi hindlela ya nawu epatwini.

swikahle swa ku tikhemisi tihatla ti pfala ematikoxikaya hikuva vugevenga byi le henhla swinene vanhu va na mikhuva yo ya va ya yiva tiphilisi na mimirhi leyi va ka kona etikhemisi.

Ndzi karhi ndzi navetisa murhi wa singita wa mavabyi hinkwawo eka inthanete a ndzi ta vula leswi ya pfunaka hiswona na vanhu lava va nga tshama va pfuniwa hiswona na swaku u teka masiku yo fikela kwini eku tirha, leswi nga ta endla leswaku murhi wu famba hi xihatla.

Vatimeli va ndzilo ndzi rhandza eku khensa eka leswi mi swiendlaka eku pfuna vanhu van'wana mirhangisa vutomi bya vona emahlweni mi siya bya n'wina endzhaku hikuva hileswi mi nga ya mi ya dyondzela swona ndzi rhandza eku khensa eka leswi mi swi endlaka ntirho wa nwini wa vonakala.

Vana vo tala lava nga vatsoniwa va langutana ni xihlawuhlawu eka dyondzo a va ha swi koti leswaku va dyondza kahle exikolweni ku na vadyondzisi van'wanyana loko va fika etlilasini va nyika xikombiso hi vana lava va nga vatsoniwa leswi swi endla leswaku n'wana a va na ntshikelelo wa miehleketo a tlhela a helela a nga ha a nga ha swi tsakeli ku ya exikolweni ku na vana van'wana lava endlaka xihlekisi hi n'wana loyi a nga mutsoniwa exikolweni leswi a swi fanelanga ku va swi humelela exikolweni vadyondzisi na vanhu va le henhla lava ku nga ti SGB va fanele va tiyisisa leswaku vana lava va nga vatsoniwa va va swi tsakela ku ta exikolweni naswona loko va dyondza a ku na lexi va kavanyetaka.

Yi nga va yi nghena hi mukhuva lowu eka munhu loko munhu a endla masangu a nga ti sirhelelangi hi ndlela leyi HIV yi nghenaka hi yona eka munhu kambe munhu hambi o khohlola a khohlola eka munhu un'wana loyi a kalaka HIV a swi nge koteki leswaku yi nghena

A nga teki swiletelo hi ku nwa maphilisi kahle u ti chela eka khombo lerikulu swinene loko a nga teki maphilisi swi endla leswaku masiku ya yena ya ku hanya ma hunguteka u ta khohlolela vusiku hinkwabyo naswona loko a khohlola u ta khohlola ngati loko a nga teki maphilisi hi laha ku faneleke na mavabyi man'wanyana ya ya kuma matimba ya leswaku ma ta ma n'wu hlasela naswona a nge he lavi hi munhu u ta hava na munhu wo n'wi hlayisa loko a tshama a ri eku khohloleni swi endla leswaku xifuva xa yena xi tatiseka loko swiritano swi ta endla leswaku a wondza a tlhela a nga ha tsakisi na loko u n'wi buka.

COVID-19 ya hangalaka hi mavoko loko miqhevulana kumbe ku xewetana hi mavoko ya hangalaka loko mina ndzi ku xeweta hi voko ndzi ri na xitsongwatsongwana xa COVID-19 nkarhi lowu ndzi khomaka voko ra wena xo tlulela xi nghena eka wena hikokwalaho a va tsundzuxa leswaku hi fanele ku tirhisa ti-sanitizer hi tlhela hi nga xewetani hi khomana hi mavoko hikuva va hangalasa xitsongwatsongwana lexa COVID-19.

leswaku munhu a tshama a kambela xitsongwatsongwana xa HIV leswi swi endla leswaku munhu a tshava a tshama a ti tiva leswaku u na xona kumbe xana swi endla leswaku loko o tshika a tikuma a ri na xona a hatla a swi vona yi nga se talela miri hinkwawo ku fanele ku ya a ya landza maphilisi ya yena leswaku a ta hanya vutomi bya kahle hambileswi HIV a yi na maphilisi lawa ya yi tshungulaka leswaku yi hela kambe loko munhu a teka maphilisi hilaha ku faneleke a nga hanya vutomi lebyinene a tlhela a hanya nkarhi wo leha xilo xikulu i ku va a teka maphilisi hi laha ku faneleke hi laha va dokodela va n'wi byeleke leswaku u fanele ku wa teka ha wo ha ndlela yona.

rihanyo ra vavasati ri na nkoka swinene wasati u fanele a ti nakekela hikuva rihanyo ra yena ri ri na vukheta ngopfu u fanele a ti nakekela n'wasati hi yena loyi a faneleke a bebula vana kambe rihanyo ra yena loko a nga ri nakekeli a swi nge fambi kahle ri na nkoka swi swinene hikuva n'wasati hi yena munhu wa wa nkoka na yena u fanele a ti nakekela leswaku a ta kota ku hanya vutomi lebyi byi nga kahle byo leha.

Tiyisa swivutiso leswi landzelaka, xo sungula xana HIV ya tlulela eka eka swirho swin'wana swa miri, xa vumbirhi xana ndzi nga endla yini loko ndzo tikuma ndzi ri na yona xana ndzi nga endla yini leswaku vutomi bya mina byi tshama byi hlayisekile xana ndzi nga papalata njhani ku tluleta van'wana hi yona HIV xana ya tshunguleka kumbe a yi tshunguleki.

Swikili swo yingisela va tlhela va va na swikili swo va va kota ku vona leswaku munhu u kahle kumbe a nga kahle hikuva va fanele ku tshama va hlayisa vavabyi minkarhi hinkwayo.

Bya miehleketo lebyi ndzi byi tivaka ku nga va byi vuvabyi bya ntshikelelo wa miehleketo ntshikelelo wa miehleketo wa hlupha swinene munhu a nga va a hlangane na swilo swo tala leswi swi n'wi endlaka leswaku a va na ntshikelelo wa miehleketo ku nga va ku ri ku loveriwa kumbe ku ri ku navela ka xilo kutani a nga xi kumi leswi swi nga ta endla leswaku a va na ntshikelelo wa miehleketo munhu loko a ri na ntshikelelo wa miehleketo u tala ku ti rivala a rivala leswi a hanyisaka xiswona hi ndlela yeleyo van'wanyana va hetelela va tidlaya no tidlaya hikuva va nga ha twisisi nchumu hi vutomi bya vona.

Mhaka ya ku endla xihlawuhlawu eka vanhu lava mi va ehleketelaka mi va ehleleletelaka ku va na HIV swi nga herisiwa hi ndlela leyi, ku nga hamba ku endliwa leswaku vanhu va ya eku eku hloleni leswaku va na yona HIV kumbe a va na yona u kuma leswaku loyi a ehleketelaka munhu leswaku u na HIV a tlhela a n'wi endlela xihlawuhlawu hi yena munhu loyi a nga na HIV naswona swilo leswi swi nga n'wi dlaya munhu emoyeni swi endla leswaku a nga ha vi na vutitshembi a tlhela a ehleketa leswaku vutomi bya yena a hi bya nkoka munhu un'wana na un'wana u wa nkoka la misaveni a swi fanelanga leswaku ku va na swihlawuhlawu.

COVID-19 u fanele u hlamba mavoko hi ndlela leyi u fanele ku chela nsipho emavokweni ya wena u ma chikicha nkarhi wo ringana ten wa ti-second endzhaku ka sweswo u hlamba hi mati lawa ya baseke u tlhela u chela nsipho nakambe u ti chikicha ti-second to ringana five u hlamba hi mati lawa ya baseke u hlamba nkarhi wo ringana minete leswi swi endla leswaku mavoko ya wena ya tshama ya basile naswona switsongwatsongwana swi tlangela ekule ni mavoko ya wena.

Swi nga siveriwa hi ku veni vanhu lavakulu va tshama na vanhu lava va va sindzisaka, naswona va nyikiwa tiphilisi leti nga ta va vutomi eka vuvabyi bya Dementia. Va fanele va tshama na maxaka minkarhi yo tala leswaku va nga rivalirivali swilo tshamaka kona na maxaka swi ta va pfuna leswaku va tshama va tsundzuka swilo.

ku khomiwa hi tingana hikuva vanhu va tiko va karhi va va xanisa hi timhaka ta ku vilela kumbe anxienty. Vanhu va va tiko va endla leswaku vanhu lava nga na anxiety va chava eku humela handle ku ri vanhu lava va ti pfalelaka va endla leswaku mavabyi ya vona ma nga toloveleki.

Tani hi ndlela yo pfuneta leswaku munhu a nga kanakani ndzi nga n'wi byela swipfuneto swa mirhi wo nwa. Ndzi nga n'wi kombisa na tindlela letinene ta loko munhu a tirhisa murhi, leswaku u ta pfuneka hi ndlela yihi nakona.

Ku va va kuma muholo kusuka eka mfumo hi lo waku vanhu lavakulu a va nge he koti ku ya entirhweni va ya titirhela hikwalaho ka malembe, kutani loko mfumo wu humesa mali ya mudende wu nyika vanhu lavakulu yi va pfuna leswaku va kota ku tihlayisa, va kota ku veni va xava swakudya va dya na mimiti ya vona. Naswona muholo lowu wu pfuna ngopfu eka vadyuhari hi ku i vanhu lava ku va nge he swi koti ku tlhela va ya va ya tirha.

Ndzi hlayisekile hikuva loko vanhu va khomiwa hi tingana mayelana na munhu loyi ni yi tekaka swi vula leswaku a va na mhaka na vutomi bya munhu, i yini lexi xi endlaka leswaku vanhu va vilela loko ku ri mina ndzi tekaka mirhi ndzi phuza xana. Hi leswi swi endlaka leswaku vanhu vo tala va chava eku teka mimirhi ya vona hikokwalaho ko va chava ku langutiwa hi muti wa vona va khomiwa hi tingana loko va vona un'wana kwala mutini a phuza mirhi. Leswi a swi kahle hi swilo leswi swi faneleke ku tshikiwa hikuva vanhu va ta lahlekeriwa hi vutomi va ha lava ku tsakisa va ndyangu wa ka vona eku veni hi vona va xanisekaka hi tinkingha leti, naswona tinkingha ta kona ti sukaka ti vange hi ndyangu lowu tlhelaka wu khomiwa hi tingana loko u ku vona u teka mirhi ya wena.

Rihanyo ra mianakanyo i ya nkoka swinene hikuva vanhu vo tala va na ntshikelelo wa mianakanyo, hikuva mindyangu ya vona yi va balasela swilo swo tala leswi va kalaka va nga swi koteki ku vulavula hi swona na vanhu van'wana. Kutani swi fanerile leswaku tindhawu to tala ku dyondzisiwa mayelana na rihanyo ra mianakanyo, leswi swi ta kota ku pfuna lava nga na tshikelela wa vuvabyi bya mianakanyo. Naswona va ta tlhela va kota ku pfuneka loko va twa ku ri na vanhu lava vulavulaka hi tinkingha ta vona. Swi ta va endla va ri vanhu lava kotaka ku pfula xifuva va vulavula na vanhu va kota ku futhi ku hlangana na vanhu lava va nga na vuvabyi byo fana na bya vona.

munhu a nga chavi ku landzelela xiyimo xa yena naswona u ta kota ku n'wi pfuna leswaku a tshama na vanhu van'wana ni ku kota ku veni a titwa kahle eka swilo leswi swi humelelaka masiku ni masiku. Mirhi lowu wu ta endla ku hambana eka mintirho ya munhu ya siku na siku hi ku veni u n'wu endla a ri munhu loyi a nga ha tshikeleleki ngopfu emiehleketweni.

Swi endla i ku va fanele ku tshama va kamberisa leswaku ti-plug-a va timile loko va ya eku tleleni, naswona a va tshami va dibetele mati hikuva leswi swi ta tlhela swi vanga nghozi yin'wana ya ku va ba hi gezi. Vanhu va fanele ku tshama va kambelisisa va kambelisisa swilo swa vona leswaku swi timile switofu, switofu swa ma-gas-i swi fanele ku langutiwa leswaku switimile naswona va nga tshami va pfuxeterile ti-plug. Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va fika va hlangana na nghozi ya mindzilo va tirhisa mati eku timela laha va kotaka kona kumbe va humela ehandle va fonela vatimeli va ndzilo hileswaku va ta va ta va pfuna.

Nga ta va kona loko munhu loyi a nga na vuvabyi bya HIV and AIDS a nga nwi ti-ARVs hi mfanelo hileswaku munhu masocha ya miri ma ta sungula ku yenhla swinene. Leswi swi ta mi vangela mavabyi manwaba yo fana na TB, kumbe Pneumonia. Leswi swi endla leswaku masocha ya miri ya yena ma va le hansi ma nga swi koti ku lwisana na mintshikelelo leyi nghenaka emirini. Leswi swi endla leswaku mavabyi hinkwawo lama ma nghenaka ma fikela eka wena, kutani u fanerile ku nwa ti-ARV hi mfanelo leswaku masocha ya miri ma kota ku ya ehenhla u kota ku sirheleleka eka mavabyi lama ma nga kona.

Va khotsa swilo naswona va va va nga ha ri eswiyin'weni swa kahle va sungula ku lahlekeriwa hi mihleketo.

Leswaku mixavo yi ehla swinene leswaku vanhu hinkwavo va kota ku xava mirhi leyi hi nxavo lowu twalaka wa le xikarhi. A hi vanhu hinkwavo lava va tirhaka va kotaka ku ti endlela swilo kambe ku na vanhu lava ku va lava mirhi hi swa nkoka swinene kambe a va koti ku wu kuma hikokwalaho ko a va na mali yo ringanela ku kota ku xava.